va xikhale ni van'wamapurasi va sweswi va hambanile maendlelo hi ku van'wamapurasi va khale a va thola vanhu vatsongo hi ku purasi a ri ri ritsongo, ende vona valavo a va tirha kwalano hi vona lava a va phakeja hi vona a va pakela mihandzu liya va yi fambisa yi ya tixopeni kambe sweswi eka van'wamapurasi va sweswi ku na vanhu va different for ti different section. Ku na vo paka, ku na vo khaya mihandzu, ku na vo fambisa swakudya. Leswi endlaka ntirho wa vona ku ri wu va lula than nkarhi lu wa wo sungula wa wa van'wamapurasi la va le va khale.

Ku tshovela hi mavoko swi karhalisa mavoko. Loko mi kha mi tshovela hi mavoko, mavoko ma karhala. Ku fikelela nkarhi lowu vanhu va hetelela va nga ha fikisanga mpimelo lowu va nga vekeriwa hi hi n'wamapurasi wa vona. Leswi swi endlaka ku ri ntirhisano wa vona na le xopeni wu nonohwa hi ku mpimelo a va wu fikisanga. Van'wamapurasi fanekele ku va endlela vatirhi va vona michini leyi nga ta va pfuna hi ku tshovela. Va va dyondzisa ku michini leyi yi tirhisa ku yini, ende va nga ti sirhelela njhani eka michini leyi ku va nga vaviseki mavoko eka eka maendlelo yalawo.

Ku tshovela hi mavoko swa hlwela kambe loko hi tshovela hi michini swa hatlisa. Ende loko hi tshovela hi michini a ku na munhu u ta ku e mavoko ma vava, mitirho u hatlisa u hela loko hi tshovela hi michini.

u fanekele a swi tiva ku u ta sungula ku tshovela rini leswi swi endlaka ku fanekele ku a tiva ku ri u ta yima rini ku nisela mihandzu ya yena ene u fanekele ku a tiva ku ri hi yihi mihandzu leyi yi lavaka ku tshoveriwaka hi ku swi nga endleka ku nga vi hinkwayo leyi yi lavaka ku tshoveriwa mara yin'wanyana yi tava yi ri kona leyi yi nga tshoveriweki. Ene n'wamapurasi fanekele ku a kamba ku ri a ku na swivungu leswi dyaka swi dyaka swimilana sweswo or mihandzu yaleyo. N'wamapurasi ku fanele ku a kamba ku ri a ku na vuvabyi byo karhi lebyi nga byi nga kona kwalaya ka swakudya leswi ya ku ri vanhu va nga vabyi.

Van'wamapurasi va fanekele ku va cheka mafurha va nga se ta ta injhini ya teretere ya vona ku kota ku vona ku ri mafurha ma fikelela kwihi.

Van'wanamapurasi ku fanekele ku va kamba wamafurha ya materetere ya vona everyday cause leswi swi ta ndle ku ri ti teretere ta vona ti onhaka ti engine, ene loko yi onhake engine a yi nge fambi. Swivulaka ku ri fanekele ku xaveriwa engine leyintshwa just because of yini, a ku chekiwi mafurha ma teretere na levhele ya teretere ende yi ta yi ta humesa musi.

Mutirhi wa le masin'wini a nge tirhi navusiku hi ku a nge swi voni swimilana leswi a fanekele ku a swi tshovela. A swi kahle ku tirha navusiku cause a nge swi voni swimilana.

wo lomba mali eka valombisi va mali vamachonisi, va ta tlhela va va hakela loko va sungula ku tshovela mihandzu ya vona loko va kuma profit eka mihandzu ya vona.

ya sweswi va yi programming ku va yi kota ku endla mitirho leswi endlaku ku ri vanhu va loloha, va ta va tirhisa michini ngopfu ku ri mitirho ya vona yi ta va yi kha yi endliwa. Ka kambe khale vanhu a va ti endlela hi mavoko leswi ku endlaka michini kambe sweswi wa vanhu a va ha tshembeli ka leswa mavoko va tshembele ngopfu ka leswa michini.

Nguluve i xikarhi xo olova ku xi fuwa hikuva xi dya xin'wana na xin'wanyana.

Yi endle ku ri yi endle timbewu leti byariwaka mikarhi wun'wana na wun'wana. Hayi ku fana na khale. Khale miroho a wu yi kuma hi nkarhi wo karhi. Xilo xo karhi a wu xi kuma hi nkarhi wo karhi mara sweswi wa swilo sweswo hinkwaswo swi swa kumeka hi nkarhi wun'wana na wun'wana hi mhaka ku va endle timbewu leti ti byariwaka nkarhi un'wana na un'wanyana.

Ndzi tsakela ku tirha navusiku hikuza navusiku vanhu vo tala va va va nga ri kona ene ntirho u va u yimile. So a ndzi ta kombela ku loko ndzi tirha navusiku ndzi tirha under pressure. Ndzi kombela ku tlaakuseriwa mali ya muholo nakona ndzi kombela ku laveliwa mavoni hi ku navusiku ndzi va ndzi nga voni kahle. Ndzi kombela ku laveliwa mavoni lama ma nga ta va bright lama ni nga ta kota ku vona navusiku.

leyi government a nga yi veka ya hi pfuna ku ri hi tiva timhaka to rima, tindlela to hambanahambana to rima, ene na kona swi hi endla ku ri hi va na vutimi byo enta hi ta ku rima na maendlelo mo hambanahambana hi ta ku rima.

va hetelela va nga vi na mati yo nisela swibyariwa swa vona kumbe swimilana swa vona. Leswi endlaku ku ri swimilana swi teka nkarhi ku kula. Loko swimilana swi nga ri na mati, swi teka nkarhi ku kula. Leswi endlaka ku swi teka nkarhi ku ri va teka nkarhi ku ri va tshovela.

A ndzi se tshama ndzi swi ringeta mara ndzi nga swi ringeta hikuva ti nutrients leti ti nga kona ta ha ri kona hambileswi swi nga omisiwa.

Van'wamapurasi va kota ku tiva hi maxelo ku ma tava njhani ene nakona mfumo wa kota ku va sapota hi mali if swi swibyariwa a swi le ku kuleni ku ri va ta kota ku kurisa swibyariwa swa vona. Ene va va va va nyiketa hi swilo leswi va pfunaka.

Byala etindhawini to hambanahambana. Lexi nga hambana i misava ya kona. Varimi fanekele ku va tiva misava ya misava leyi wa yi hambanile nakona misava leyi wa hi swihi swimilana leswi sw nga ta byariwa swi pfumela ku byaleka.

Nyama yo omisiwa formed mina hayani ni rin khomekiki of nhoveni mavabyi ra kura nayiti supreme yi vayile siya ngopfu yi teka nkarhi ku ncakunya dyeka

Ku va na ya damu swi nga va pfuna hikuva va ta va na mati ekusuhi loko va shoteriwa hi mati va ta ya le dan'wini va ya teka mati va vuya va ta nisela swibyariwa swa vona.

Tihomu ku fanekele ku ti tlhaviwa ti tshama ti kha ti chekiwa ku ri a ti na vuvabyi na hi ku leswi swi endla ku ri yini, tihomu ti nga vi na vuvabyi, ti tshama ti kha ti chekiwa ti tlhaviwa nayiti yo nayiti yo endla ku ri ti nga khomiwi hi vuvabyi byo karhi.

Swakudya leswi nga rimiwa swi kahle emirini wa munhu hikuva i swakudya leswi swo ka swi nga chelacheliwanga swilo, i swakudya leswi swi nga na ti nutrients, swi nga, i mihandzu leyi nga kahle eka miri wa munhu. A swi fakiwanga mimunyu, swipayisisi, mafurha.

Leswi swi endla ku ri ku pfuriwa tindhawu leti ti nga ti nga ta endliwa mapurasi. Tindhawu leti ti nga ta pfuna ehenhleni ka ku byala na na ku na ku substain .

Ku tirhisiwa ka titeretere na michini swa pfuneta hi ku swi endla ku hi fikelela mpimelo lowu xopo wu nga wu lava hi nkarhi hi ku vanhu va nga hatlisa va karhala. Se titeretere na michini swa swi hunguta ntirho lowu akufaneke ku vanhu va wu endla hi mavoko.

Dyandza ri nga affect ikhonomi ya hina hi ku swakudya swi ta gonya hi ku swiharhi a swi noni ku fikelela ka ka ka mpimelo lowu ku fanekele ku swi nona ku fikelela hi kona. Swakudya swo tala a swa ha xaviwi swiharhi swin'wanyana a swa ha vi na weight hi mhaka dyandza, a swa ha kumi swakudya kahle. Hi swona swi nga ta endla ku ri swi durha hi ku na van'wamapurasi va ta va va kha va xava byanyi eka vanhu. Leswi endlaka ku ri yini, fanekele ku va gonyisa mali ya vona leyi va xaviseleke vanhu swifuwo kumbe swibyariwa swa vona hi yona.

Loko hi senga hi mavoko hi hatlisa hi karhala hi mavoko mara muchini wu senga ku hatlisa ku ndlhula mavoko. U hatlisa ku ndhlula mavoko ma munhu. Munhu u senga katsongo masi nakona hi muchini ku va ku nga ngheneleli swilo, a ku ngheneleli swilo kumbe ti disease a ti ngheneleli hi mhaka ku e muchini wu mara mavoko ma ku karhala hlangani mavoko hatlisa endzhaku karhi celani mavoko mhalamala tshwini u senthara tlunya hatlisa ku dlula mavoko u hatlisa ku ndlela mavoko wona u kuma ku ma thyakile loko munhu a kha a kama. Swi endla ku vanhu va vabya.

Loko hi kamela hi michini michini wa hatlisa. Masi ma kota ku huma ku hatlisa kambe homu yi va yi kha yi vaviseka loko yi kameka ku hatlisa yi tlhe yi sengeka ku hatlisa yi nga wisi. Kambe hi munhu, munhu u yi senga kahle, hi mavoko. Yi kuma nkarhi wo koka moya kambe swin'wanyana i ku loko u kha u senga hi mavoko a his wi tivi ku mavoko ma thyakile kumbe yini leswi swi endlaka ku ti bacteria ti nghena laya masini. Kambe loko hi senga hi michini ti bacteria a ti ngheni laya masini.